Yebo, ngiyawathenga ngoba angisiza ngokungazisa ngezinto ezenzeka kude, engingakwazi ukuzibona. Angisiza ngokuthi angiphe ulwazi.

Yebo ngake ngahlala. Kungenza ngidumale ukubiza kwedatha ngoba uma libiza kanjena likhombisa ukuwa komnotho wezwe.

Ukuzulazula kuvumela inethiwekhi yakho ukuthi ikuvumele ungene ku-inthanethi uma uhambele amazwe wangaphandle.

Kubaluleke kakhulu ngoba uma izosebenzisa izilimu zangaphandle abantu baseNingizimu Afrika angeke bayizwisise.

Ubuchwepheshe bezokuxhumana busebenza ngokuthi udokotela nesiguli baxhumane nge-call yevidiyo ukuze babonane. Kudingeka ube nocingo noma i-laptop ukuze ukwazi ukwenza i-telemedicine.

Yebo kwake kwenzeka. Kwaba nomthelela omubi kakhulu ngoba ngadlulwa amathuba omsebenzi amathathu abeka thunyelwe nge-WhatsApp.

Ngizobachazela ukuthi i-router yabo ayisebenzi, lokho kudale ukuthi ngisebenzise isikhathi sami ngize lapha ngizoyibuyisa. Kanti ngabe lesi khathi engidlale ngaso ngenze izinto ezibalulekile.

Umsakazo ulalelwa izinkulungwane zabantu emhlabeni kanye naseNingizimu Afrika. Lokho kuzodala ukuthi isikhangiso sifike kalula kuzithameli.

Ngicabanga ukuthi ochwepheshe kumele bazame ukuthuthukisa inethiwekhi ye-Wi-Fi, ukuze ikwazi ukubamba noma isetshenziswa ngabantu abaningi.

Ngingasebenzisa imidlalo yomsakazo ngoba iningi labantu liyathanda ukuyilalela.

Ngicabanga ukuthi akumelanga ibe yisevisi ekhokhelwayo ngoba akuyena wonke umuntu ozokwazi ukuyikhokhela. Kanti futhi i-Wi-Fi ekhokhelwayo ayinayo indlela yokusebenza ekhethekile, isebenza njenga le engakhokhelwa.

Ngingafaka izici ezifana nezihloko ezincane ezivela ngaphansi kwe-video ukuze uma udokotela nesiguli bangakhulumi ulimi olulodwa bakwazi ukuzwisisana. Ngingenza nokuthi lezizihloko ezincane zigcineke ukuze isiguli sikwazi ukufunda ngesikhathi esithandwa nguye.

Ngingakhetha umculo onemfundiso ukuze abantu bakwazi ukufunda kuwona, ikakhulukazi intsha yendawo. Ngingakhetha umculo opholisa umqondo, okwenza ungacabangi izinkinga obhekene nazo. Ngingadlala umculo ofundisa kabanzi ngezinselela zempilo.

Umehluko ukuthi izinhlelo ezikhokhelwa ngaphambili uzikhokhela ngesikhathi ofuna ukuzikhokhela ngaso. Inkontileka ibeke usuku olukhethekile okumele ukhokhe ngalo, kanti uma ungakhokhile ngesikhathi kusho ukuthi usuzokhokha imali engaphezulu.

Amaciko asebenzisa izindlela eziningi kuzinkundla zokuxhumana ezenza bathandwe ngabantu. Izindlela ezifana nokufaka imifanekiso egciniwe ko-Facebook no-Twitter ebaveza benza abadume ngakho. Ukuphendula imilayezo ethumelwa ngabalandeli ngesizathu zokukhombisa ukwethembeka kubalandeli babo.

Imisakazo yomphakathi idlala indima ebaluleke kakhulu emphakathini ngoba iyakwazi ukuhlinzeka umphakathi ngolwazi olubablulekile lakuloyo mphakathi. Imisakazo yomphakathi idlala indima yokuba ikhaya lokwakha abasakazi abasesebasha abanesifiso sokuba abasakazi abadumile ngelinye ilanga.

Yebo ngicabanga ukuthi ukusebenzisa i-smartphone kungaba isiphazamiso esikhulu kakhulu, ngoba iningi laba fundi bayimilutha yezinkundla zokuxhumana ezifana no-WhatsApp, no-Facebook, kanye no-TikTok.

Ngingakhanda amaqembu e-WhatsApp, lapho kuzobe kuxoxwa khona ngeziteshi zomphakathi. Kungaxoxwa ngezihloko ezifana nokuthi, singakhuliswa kanjani isiteshi, uma ufuna ukusilalela ukwenye indawo wenzenjani, uma ufuna ukuba ingxenye yesiteshi wenzanjani? Ingabe sinayo i-website?